Awa, alikho.

Umlingisi oyikutani mumuntu okukhulunywa ngayo khulu emdlalweni namkha efilimini. Mumuntu oqakathekileko emdlalweni loyo namkha efilimini lelo mumuntu ohlangabezana nomraro bekawurarulule umraro loyo.

kobana abanye abantu ababazi babazela efilimini lelo begodu kutholakale ukuthi umdlalo loyo. Indima leyo ebayidlalako efilimini leyo bayidlala kuhle tle begodu

Ngicabanga bonyana liqiniso lelo begodu awa akusiliqiniso. Ngithi liqiniso ngombana zinengi izehlakalo ebesigcina ngokuzibona emafilimini kodwana nje seziyenzeka sizibona. Ngiphinde ngithi akusilo iqiniso ngombana abantu abalingisa emafilimini vane basiyelisa ngezinto ezenzekako ephasinapha.

Ngicabanga ukuthi kuyabadima ithuba lokubukela amafilimi.

Ngithanda ukubukela amafilimi ku-internet ngombana ngikghona ukulalelisisa begodu ngibe ngedwa ngi-focus.

Engabiziko yokubukela amafilimi kukuwabukela kumabonwakude.

Ifilimi engeze ngalilibala ngelibizwa kobana yi-Nowhere ngombana langifundisa okukhulu ngokubamumuntu wesifazana.

Mina amafilimi ngiwathandela kobana ayafundisa kwesinye isikhathi.

Mina ngithanda ifilimi elinothando kanye nelihlekisako.

Iye, ngicabanga bona bonyana asabukelwa khulu ngombana abantu abatjha amalanga la bahlala baku-internet.

Ngicabanga bonyana umdlalo odume khulu ephasini zombelele yi-Fast and Furious.

Ziyathengisa begodu zikhiphana isizungu.

Iye, ngicabanga kobana lokho kungakwenza ngombana ukuya eenkundleni kuyabiza kanti ukubukela umdlalo kumaliledinini akubizi

ukubukela umdlalo etatawini ngombana kusuke kunetjhada elinengi.

ukulifuna ku-internet.

Ngicabanga bonyana into engabuyisela abadlali nabathandi bemidlalo ematatawini kunciphisa imali yokuthenga amathikithi namkha kuvala kobanyana bangasayiboni imidlalo

Nawunedatha elaneleko angeze laphela kodwana nawunedatha elincani lizokuphela.

bathanda ukubasetatawini babukele bunqopha bagidinge nabanye abantu.

Ziyenza kuhle ngombana abantu abanengi babukela imidlalo

Iye, ngibacanga bona ayanikelwa

Iye, ngiyakwenza lokho

Yenza kobana abangazwisisi ilimi lesintu bangafunda lokho okutlolwe ngesiNgisi.

Sibumbanise ngombana abantu bayahlanganyela ematatawini bagidinge

namkha nakunemidlalo bayaya bayowubukele bunqopha bakunikele yona.

Kufanele abenekghono lokukhuluma begodu azi zoke izinto mayelana nemidlalo.

Iye, ngicabanga kobana kobanyana kungakghonakala.

Ivunywa ngaphambi kokobana kuthome umdlalo begodu ingoma yesiko lekhaya yiNkosi sikelela.

Kusiza kobana kuthuthukiswe woke amalimi

Kobana iinliliso zanje azisafani nakade ngombana izinto zitjhugulukile.

Ngithanda umvumo wekolo ngombana uyangiduduza

Ngithanda umvumo wesiqhema se-Joyous Celebration ngombana umvumo wabo uyangikhuthaza,

Nokobana badlale i-Jazz ngombana imvumo opholileko.

Ziingoma zelimi elilumelako.

lokha umuntu nakagadangisa umvumo wakhe afake amabizo wabantu namkha izinto ekungafanelanga bonyana azikhulume.

lokuvuma umbona ngokobana umvumo wakhe uthandwe babantu begodu ajabule lokha nakavumelako.

Kuqakathekile khulu ngombana kwenza ingoma leyo ibe sezingeni

Iye, liqiniso lelo.

Iye, kungenzeka ngombana lokhu

Mavidiyo alumelako nalawa aveza izinto ekungasizo kobona

Kungakhandelwa kobana abantwana abangaphasi kweminyaka bangasabi nabomaliledinini.

Ngicabanga kobanyana asabukelwa khulu ngombana sele bawathola ngobuduze noma kukunini.

Awa, azisekho begodu uqinisele kutjhuguluka kwezinto.

Iye, ngombana ku-inthanethi kugcwele woke umhlobo wabantu.

Kusiza kobana abantu bakwazi ukufunda ilimi lesiNgisi begodu nalaba abangasizwisisi isintu bakwazi ukuzwisisa okwenzekako efilimini.

Yingoma kaNomcebo Zikode iJerusalema ngiyazi kobanyana iyathandwa nangaphetjheya ngombana vane ngibone ku-inthanethi.

Ngithi lo wenza kuhle ngombana ezitholakala ku-inthanethi zoke ezineqiniso.

Iye, bacabanga kobanyana umuntu ngekhe

Ngicabanga kobanyana kubangelwa yisikopilo esesiphila ngaphasi kwayo amalanga la.

Mina ngithanda umvumo wangaphetjheya e-America.

I-cellphone ngileya umhlobo wakudala enama-button kanti i-smartphone ngile enganawo ama-button, yanamhlanjesi yesimanjemanje.

Awa, akababoneleli.

Ngicabanga kobanyana ikhona enye itheknoloji esazokuza yezokuthintana.

Esikhathini esinengi bafuna ukubona kobanyana izokuhlala njani lokha nasele ayivuma.

Ukwenzeka kobanya sikareke begodu vane bathuthukisa nomvumo othize.

Awa, kuliqiniso lokho.

Ubasiza ngendlela ezinengi ezifana nokobana nakukhona into namkha igama abangalizwisisiko bayakghona ukungena kumaliledinini baliqale kobanyana litjho ukuthini.

Asibumbanisa ngombana sisuke sihlanganyele eendaweni zokugidinga.

Kutjho kobana sekazithola lula kumaliledinini wakhe.

Iye, ngiyakukholwa ngombana kuliqiniso, sele kwenzeke amahlandla amanengi sikubona.

Ubona ngokobana awuthande khulu umvumo begodu lokha nakavumako abantu bakuthabele lokho.

Kungabangelwa yi-network nofana kusuke avale bona umaliledinini wakhe namkha ufunjathwako wakhe alile, angenzi bona angalili, akhanyise kwaphela.

Ngingathenga i-Samsung ngombana iqinile kwamambala.

Kungabangwa kukobana usuke usebujameni obufana nalobo obuvunywa engomeni leyo.

Abavumi isiza ngokobana bakwazi ukufaka iingoma zabo eenkundleni zokuthintana.

Ngombana izinto ezinengi emalokitjhini azifiki.

Kungenzeka kobanyana mizuzu yasimahla.

Kufuze kufuze abenekghono lokukhuluma namkha lokutlola.

Kulokha nawusebenzisa i-Wi-Fi simahla ungabhadali.

Kulitjhugulule khulu ngombana sele kulula ukukhuluma iinhlobo nabangani qobe lilanga.

Kusuke i-network ingekho namkha kufike babanengi abantu abasebenzisa ithungelelwano ngaleso sikhathi.

Iye, uthola ilwazi einengi khulu ku-TikTok.

Ngicabanga kobanyana kulula ukwenza umphimbomgadangiso.